U ambara u zwiambaro hezwo zwithu zwi vha zwi kona u sumbedza tshithu tshine wa khou tshi phirizentha zwi amba zwori u sole wa kona u ambara tshi ambaro tshine tsha phirizentha iwe sa sole, na zwezwi u tshiya kerekeni wa kona u ambara tshiambaro tshine tsha ḓou phirizentha sa muthu o no dzhena kereke wane wa dzhena.

U amba ngoho tshiambaro ṅwana ane atshi ambara tshi sumbedza nga nḓila mubebi ane avha ngayo, zwi amba zwori nṋe nga nḓila ṅwananga ane a behaviour ngayo zwi amba zwi a kona u sumbedza uri mubebi u mufarisa hani. Zwi bva na kha mi ambaro, so u amba ngoho ṅwana u ambara tshine atshi funa mara nga guidance yanga ya mubebi yo sokori ha ambari zwiṅwe na zwiṅwe zwi sina phanḓa na murahu, zwi amba zwori a kho funa hezwi zwithu ndi a murengela zwone mara ndi nṋe ane nda ḓo mu thuso u zwivhea, u zwi kuvhanganya uri zwi kone uri a vhathuni a vhonale sa muthu o ambara zwiambaro zwi no vhonala.

ndi zwavhuḓi nga maanḓa ngauri u vha murangaphanḓa asi zwithu zwine utou ngari u tea u vha mufumakadzi kana munna, zwi ṱoḓa muthu are ono kona u humbula are na maluvhi a vhuḓi, so zwi ende u nga si kone uri vhafumakadzi a vha koni u humbula kana a vha na a vha na knowledge yo kona u vha murangaphanḓa. So zwi amba zwori zwino zwi vha khwiṋe ngori ri na a better chance yovha na vharangaphanḓa vha vhuḓi, ngori zwino dzi option ndi nnzhi adzi tshavha uri heyi ndi ndi havha vhana vhavhili vhararu no nazwino huna, vhafumakadzi ende vhafumakadzi nde nda tshi ḓivha ngavho vha kona u vha kona uḓi fara zwavhuḓi u fhira vhanna.

ndi vhona u nga ri muṅwe na muṅwe u tea u ambara tshine a tshi funa, mara sa mufumakadzi wanga kana ṅwananga wa mufumakadzi, huna zwithu zwinzhi zwine nda nga muvhudza uri asingo zwiambaro ngori u tea u ḓi respect, a respect na muvhili wawe. Zwine a sumbedza vhathu ndi zwine vhathu vha muvhonisa ngazwo namusi a si muthu wo to raloho, mara hezwi a tshi dzula o soko ntsha zwirumbi vha muvhonela zwirumbi a vha muvhoneli muthu.

Tshihulwanesa ndi uri u tea u kona u ranga vhathu phanḓa, usa kona u ranga vhathu phanḓa zwi amba zwori a u fit for position. So tshihulwanesa ndo u kona u ḓi fara vhathuni, u ranga vhathu phanḓa ende wo to kona u thetshelesa, u vhathusa hune vhathu vhane vha kho wa kona u thusa zwililo zwa vhathu.

U amba ngoho athi thu vhuya nda to tshi bika tshidzimba, zwi amba zwori tshiṅwe na tshiṅwe tshine ranga tshi amba hu ḓovha hu mazwifhi, ende ndi kho shavha u zwifhela vhathu, tshidzimba thi thu vhuya nda tshi bika zwi amba zwori a thi ḓivhi kana a thi koni u tshi bika zwi amba zwori ndi ḓo balelwa u vha vhudza zwauri tshi bikisiwa hani.

wa munna u tea u tea u ḓa a ḓi introduce vho malume awe, vha tea u ḓa vha ḓi introduce vha badela tshelede yo u amba yo uri ri kone u amba, ri kone u dzula fhasi ri kone uvha vulela magethe vha tshi fhedza u vula magethe, vha ḓoḓa vha dzula ra amba uri he ndi vhone vha gai vha khou ṱoḓa vhoḓa nga ndavha ifhio na mini na mini vha tshi fhedza u ḓo ri vhudza uri vhoḓa nga ndavha ifhio ra kana vha fhindula uri okay one, two, tree then vha amba vhane vha khou zwi amba. Kharali zwi kho ḓo fhela hafho zwa fhela hanefho vha ḓa ḽiṅwe ḓuvha uri ri fhedzise mafhungo, mara mafhungo ndi u ḓo ndi mbadelo yori ri kho ḓo dzhia ṅwana, then vha ḓo ambisana uri zwiḓo shumisa hani mara nyambo khulwanesa ndi uḓa vha ḓi introduce vha ḓo amba uri kho ḓo ita mini vha ḓa vha mu dzhia then zwithu zwa itea nga nga nḓila yane zwa kho tea u itea ngayo.

U amba ngoho u nga si kone u khethela muthu uri u funa nnyi, ende tsha zwino vhathu vho no dzulesa makhuwani, ri makhuwani hafha ro ṱangana ro ṱangana ri tshaka nnzhi dzo dza dza different ri amba nyambo nnzhi nnzhi dza different zwi amba zwori, ri ṱangana na vhathu vhanzhi vha different ende kharali ndo funa muthu wa different. A zwi ambi zwori ndi tea u munyala ngori ha ambi nyambo nthihi na nṋe, so u amba ngoho ndi vhona u nga ri ndi zwithu zwa raithi, rikho ṱangana ri khou ṱanganyisa tshaka dza different ri kone u ḓivhana sa dzi tshaka ndi vhona ungari ndi zwithu zwa raithi nga maanḓa.

Mukokoroshi uto bikiwa sa iṅwe na iṅwe khuhu, thaidzo ndi uri u lenga u vhibva u fhira khuhu ngori ndi hard body muvhili wahone wo khwaṱha, mara zwi to bikiwa u fana na iṅwe na iṅwe khuhu hu thoma hu thoma nga nyala, wa shela wa shela zwiṅwe na zwiṅwe vhathu vha shela zwithu zwa different. Mara hu thoma nga nyala wa shela zwezwo zwane wa kho ḓo zwi shela wa ṱanganisa tshiṅwe na tshiṅwe, kana wai shela ya boiḽa hezwi i tshi vho thoma u luga wa shela zwoṱhe zwiṅwe zwithu nga ngomu hanefho.

Mulamuleli ndi muthu ono kona u lamulela vhathu, zwiamba zwori kharali nṋe huna muthu ane a kho ndia u tea u kona u ḓa a lamulela, ndi zwone zwine nṋe nda pfhesesa nga dzina ḽo no pfhi Mulamuleli.

Ndi ndi ḓuvha vho makhulu, mara tshifhinga tshinzhi vho mme ndi vhone vhono ḓa na madzina, mara hano maḓuvha a zwi tsha fana na kale. Ndi vhona ungari mme na khotsi na makhulu vha kona ufha ṅwana dzina, kana vha hone na murathu na mukomana mara, hezwo zwa murathu na mukomana kana vhaṅwe vhabebi vha ṅwana vha tea u ḽi tendela dzina ḽa hone.

Ndi vhona u nga ri nḓila ya kale ndi yone, zwithu zwinzhi ra kona ra zwi hangwa ra soko zwi ita nga dzi modern ways ri ḓo ri ḓo hangwa zwithu zwinzhi, re ra ri tshi zwi ita traditional so ndi vhona u nga ri traditional way ndi yone there way.

Ndi vhona u nga ri na hanefha na makhuwani vha tea u zwi ita more advertised sort of, ngori vhathu vhanzhi makhuwani vha vhona u nga ri vha tea u vha tea uya Venḓa uri hezwi zwithu zwi itee, so kharali vha tshi nga kona u dzi host dzi ceremony tsini, not uri ndi tea u ya all the way Venḓa kharali ndi khou ṱoḓa ṅwananga aye muḽani kana mini kana mini. So vhabebi vhanzhi vha prefer uya dokotelani ngori vha vhona u nga ri number one dangerous, so phurufu yo sumbedza uri traditional doctors navho vha a kona u vha kona uvha khwaḽifaidi zwi nga thusa nga maanḓa, ngori vhathu vhanzhi huna zwifhinga vhathu vha vha kho lovha na mini na mini, so vhana vhanzhi vha tshi shavha u ya ngori kana vhabebi vha tshi shavha uisa vhana vhavho ngori vha kho shavha uri vhana vha ḓo lovha phanḓa.

Ahuna athi ḓivhi ngori a thi thu ṱangana nazwo, mara I dont think zwi hone zwinzhi zwine zwa nga itea zwa bad, mara ndi vhona u nga ri vhathu vhane vha tea u phanishiwa in a certain type of way of uri vha kone u pfhesesa, uri zwithu zwa so na so zwi so mara zwi a ḓi ambiwa mara zwi ambeliwa dzi khonani hanefha. Mara ndi vhona ungari asi zwithu zwa ronngo ngori sometimes ua kona u prepare ṅwana wau atshi ya hangei u ḓoḓi vhonela phanḓa, zwiṅwe a u koni u muvhudza zwoṱhe mara hune wa kona u muvhudza u kone u muvhudza, mara ndi vhona ungari vhathu vho no zwi ita hezwi zwithu vha kona u phanishiwa nga nḓila ya raithi.